E kaba ntho e lokileng hobane ena eo ba e fumanang, ke e ba kgonang hore ba iphepe ka yona feela.

Batswadi ke bitsitse kopano ena hore ke tlo utlwa maikutlo a lona hore na, lona le reng ka bana ba lona ha ba tla fuwa di-contraceptives. Re sa tsebe rona batswadi ba bona.

Mohla tsatsi leo nkeke ka lebala ke ile ka sirela ka lerako. Empa ya nkolobisa ho ntse ho le jwalo, ka ba ka kenwa ke mokgohlane.

Ke mo file keletso ya hore a rute bana hore ha a fihla ba mo hopotse ho nwa dipidisi tsa hae hobane o a lebala.

Ee, a kgona ho fihlela tse reretsweng.

Dumela ntate ngaka. Ke a leboha haholo ka molemo, o nketseditseng wa sebetsa kannete. O sebetsa tlasa kgatello o hana maemo a le jwang kapa jwang.

Nka kgetha ho ya ho ya private. Haeba ke tshwarehile haholo.

O tshwanela hore a sebedise condom-o ha ba e ya dikobong le mosadi wa hae.

Tjhe, ho ne ho sa hlokahale hore di be di be le mongolo ono o moholo. Ha motho ana a tsebiswa feela hore na ka mane ho etsahalang ho no sena lebaka.

Tlhokomelo ya batho ba baholo ha e ntle dipetlele. Hobane ha ba sa na matla a ho iketsetsa ntho enngwe le enngwe.

Lebaka ke hobane ba na le matsatsi ao sebetsa, ba na le matsatsi a hore motho a seke a tla mosebetsing.

Ke ho kgohlela, ke ho theoha mmeleng, ke ho hloka takatso ya dijo.

Ke hore ba potlakele clinic-ing. Motho wa mme o tla fuwa pidisi ena a e bang motho o e fumana ha ile a kena thobalanong a sa itshireletsa.

Ke hore kgoromente wa rona a ahe di-clinic ditulong tsa mahae, ho etsetsa batho ba mahaeng le bona ba tsebe ho kgona ho thola ditshebeletso tsohle tse fumanwang ke batho.

Ke tla mo eletsa hore a ise bana ba tsebe ho thola diente, yena o buiswa ke hobane a sa tsebe hore ditente tseno di bohlokwa jwang baneng.

Hona ho ka bakwa ke masole a hae a mmele a hodimo hore a bonahale a se na tshwaetso. Anthe ka nako e nngwe e ntse e ipatile.

Ee, nka ba kgothaletsa ho qobana le ho ba be le kankere ya botona ha motho a ntse a hola.

Ha ho na ka mokgwa, re tshwanela ho ba eletsa hobane ha re sa ba eletse, ke ho beha maphelo a bona kotsing.

Mmuso ha o etse leano la hore tjhelete e patalwang sepetlele e eketswa, ho etsetsa hore motho ohle a tsebe ho thola ditshebeletso.

Ngwana ya jwalo o ithuta ha bonolo, hobane dimatlafatsi tsena di mo thusa mmeleng le kelellong.

Mmuso wa rona o bonahala o kgetholla, hobane batho ba mahaeng ha ba sebeletse ka tsela, jwalo ka batho ba ditoropong, ekare batho ba mahaeng ba .

Hobaneng ha le lahlela meriana ka mora shop-o, le sa e lahlele meqomong ya toti? Re na le bana ba bapallang mono ba tla ja meriana eo, lekang ho phutha bohlaswa ba lona.

Meriana akere e na le dintho tse ngata tseo e di thusang. Jwale o sheba moriana o thusang ka ntho tse ngata, ebe o kgetha ona.

E le nnete, mmele wa hao o laolwa ke wena ha o sa batle ka mmele wa hao. Ha hona motho a ka o thibelang.

Dumela ntate mosuwe ke founa tjena ke founa mabapi le taba ena ya hore lona le ruta bana ka tsa thobalano sekolong, e leng ntho e sa lokang hobane e se ka le kgothalletsa bana hore ba etse thobalano.

Batsamaisi ba sekolo ba phoso haholo. Hobane batho bana ba ba fang dijo tseno ba ba fa ka lerato, ha ba tlameha ho ba fa ba mpa feela ba hana ho amohela seo ba se fuwang.

Motho a jwalo o tshwanela hore a fumane tlhabollo ho ma social worker. Nka mo thusa ka tsela eo.

Ke ntho e thata haholo hobane ho no ho tshwanela, ebe ho a hirwa, ho eketswa basebetsi. Jwale kgoromente wa rona ke enwa a sa batleng ho hira.

Kankere ke lefu le bohloko haholo. Hobane ha o keke wa itlhokomela e sale ka nako, o na le yona ho thata haholo le ka la empa ha o itlhokometse e sale ka nako wa kgona hore o thole thuso, o thole pheko.

COVID-19 ke lefu le bohloko haholo le tshwaetsanang jwale bokotsi ba lona le bohloko ba lona. Ko hobane ha le na pheko, e ba wena motho o iponela o etse malebela a hao hore na o ithusa jwang feela.

Ha ho bonolo hore mmuso o ka kgona ho kenela mabapi le batho bana ba rekisang mmarakeng, hobane batho bana ba rekisang ba rekile nako.

Bontate ke batho ba sebetsang ka thata haholo ke batho ba inehela mosebetsing. Empa motho le motho wa inahanela hore na a itekanetse ho le hokae ka mosebetsi hore atle a dule a phetse hantle.

Mehato ena e thusa haholo hobane ha motho a se a nwele haholo, o hopotswa ke yona mengolo eno kapa ho hlalosetswa hore ha tshwanela hore a nne a nwe bojwala.

Lebollo le bohlokwa setjhabeng sa rona hobane ke moetlo, ho tlohela hobane bana bana ha ba se ba kgutla lebollong, ba se ba kgutla, ba se ba fetohile, ba se ba sa tshwane. Le ka tsela yane pele ba ya lebollong.

Ho siyana batho, re na yena motho di mo tshwara jwang. Ha re tshwane, re le batho e nngwe di mo tshwara hantle.

Ntho ya pele o tshwanela hore a tsebe hore ha nke bana ba banyane dilemong, bana ba tsamaya clinic ho ya hlahlojwa bophelo ba bona pele ba ya sekolong sa lebollo, hore ngwana a tsebe hore na bophelo ba hae bo eme jwang.

Ke ile ka bona batho ba eme mola o motelele haholo. O sa sisinyeheng ho bontsha ho tswela e nkutlwisang bohloko le ho feta. Ho na le batho ba kulang ho feta empa ba sa kgone ho thola thuso ka pele.

Ke kopa thuso seterateng se itseng. Ho na le kotsi e mpe e hlahileng.

Ke meroho le ditholwana hore ba dule ba phetse hantle. Ha ke shebile hore dintho tsena di ka etsa mohlomong five hundred ka kgwedi.

Ke thuto ho bona hore le bona ba kgone hore ba tsebe hore meroho e bohlokwa bophelong.

Ho bohlokwa hore motho a tsebe maemo a hae a bophelo, ho etsetsa hore haeba ho hlokahala hore a qale ho nwa meriana, a e nwe e sale ka nako.

Ntho e etsang hore batho ba be ba hlolehe. Ke mola o molelele, o yang ka ngakeng kapa ka nurse-ng. Hobane ha o kgone hore o fumane meriana, o soka, ba o bona nurse kapa.

Ke ile ka utlwa bohloko empa ke bona dintho di sebetsa, ntho tsa ka, di ya kganya jwale.